Ndicinga into yokubana oonomathotholo basekuhlaleni babalulekile kakhulu ngoba kulapho khona izinto ezenzeka ekuhlaleni siziva khona kuqala, nobungozi obukhona ekuhlaleni sibuva khona kuqala. Kwakhona inxalabo yam yinto yokubana ingaba sizokwazi na, azakwazi na ugcineke nalaa oba nomathotholo ngoba kaloku abantu bafuna iingca eziluhlaza, bafuna amarhewu aluhlaza, iindawo ezibhetele. Andiyazi uba kungafuneka inkxaso, ezi zikhululo sikhe zixhaswa, zifumane inkxasomali khona ukuze zizokwazi ubhatala abantu bazo abasebenza kuzo njengezi abantu babalekele baye kuzo. Uba ngabana mhlawumbi bebhatalwa bhetele kwezi zitishi zalapha ekuhlaleni andiqondi uba bebezawuhamba beyofuna amadlelo aluhlaza kwezinye iindawo babekude kunye namakhaya abo.

Baluchaphazela kakhulu. Ulutsha lujonga yonke into iyenzayo kulaa majelo osasazo, kulaa majelo onxibelelwano, kujongwa kwanto. Basoloko befuna ukwenza ezaa zinto zenziwa phaa, akukhathaliseki noba zintle, noba azintlanga. Ngoko ke, iyalibumba, iyayibumba indlela ekwenziwa ngayo phaya, ulutsha uyawufumanisa into yobana yonke efuna uyenza bajonga phaa, bakopa ezaa nto ezenziwa ngaba bantu

Ewe, ndiyayifunda. Ndiyazifunda iindaba ndisebenzisa futhi umnxeba wam ngoba kaloku yeyona nto ndikwazi ukufikelela kuyo. Umnxeba wam yeyona nto isoloko esesandleni sam, yeyona nto ndisoloko ndiyisebenzisa. Ngoko ke iba lula kum ukufunda ngayo ngoba yeyona nto ndisoloko ndiyiphethe, yeyona nto ndisoloko ndiyisebenzisa.

Eyi, ndingaba ngumntu apha oxhalabileyo kakhulu, umntu kwaba ndizoba nexhala ngoba kaloku ixhala lam yinto yokokubana lo msebenzi andizuwufaka kwangethuba. Ngoko ke loo nto indenze into yobana ndibe semva emsebenzini wam, ngoko ke ingandenza ndibe ngumntu apha onoxinzelelo, ingqondo yam ithathe ibeka, ifuna into yobana mandikhangele ezinye iindlela endinokwazi ukwenza ngayo. Umzekelo, uba iyandisokolisa iWi-Fi kungafuneka ukuthi ndikhangele ndizithengele idatha khona ukuze ndikwazi ukuthi ndinxulumane ngaphandleni kokusebenzisa iWi-Fi le.

Molo, sihlobo sam. Ndiyathemba uba uyaphila. Eyi, ndiphelelwe yidatha mfondini, bendicela into yokokubana ukhe ndiyithengele idatha. Ndinomsebenzi ekufuneka ungene kusasa and namali oyithenga. Heyi, and iyadura idatha maan kwezi ntsuku andiyazi uba kwenzeka ntoni. Fane ucinge maan le datha ndiyithengileyo ibi ngu-one gig ngoku ngoku ngoku, ndimthenga nga-twenty rand, kodwa khange uthathe neyure enye, ikhawuleze waphela ndingekawugqibi umsebenzi wam. Khawuncede, sihlobo sam maan undithengele, ndiyakucela. Uba ndikhe ndaba nayo apha ezintsukwini ndiza kukubuyisela.

Akubalulekanga uba zaziwe ngoba kaloku ziindaba zabo. Kodwa ke siye sizazi ngoba kaloku siyazifuna, ngoba kaloku iyafana ingathi ngabantu esibaziyo nangoko bona bengasazi kodwa thina siyabazi ngoba kaloku sisoloko sifuna uzazi izinto zabo, funa uzazi iinto abazenzayo. Ngoko ke ubomi babo akusibobomi babo bodwa, nathi siyafuna ukuyazi uba yintoni eyenzekayo.

Udinga ukuba ukhonekthe iWi-Fi yakho usebenzise irutha, udinga uba mawukhonekte irutha yakho kwi-intanethi nalapho kukhona i-intanethi isuka khona. Kutsho ukuthi ke udinga uba mawube ne-modem usebenzisa iintambo ezithile ekuthiwa zezeintanethi, ngoko uzokwazi ukufumana iindlela ezenziwa ngayo iWi-Fi leyo ukhethe ke nenethiwekhi leyo uzayisebenzisa. Kwakhona plaga enye indawo yakho ye-cable, uplage i-wire yakho, i-port yakho kwirutha uyikhonekthe kwi-modem uyilayite. Emveni koko ufumane i-pin okanye iphasiwedi khona ukuze uzokwazi ukuthi ukhonekthe.

Ndinga ngamafu. Ndicinga ngamafu, ndicinga ngekhompyutha isemafini. Kodwa ke ndiye ndicinge ngezinto eziye zibekwe zihlale phaya kwindawo efihlakeleyo. Ndicinga njalo ke xa ndicinga nge-cloud computing.

I-streaming azikho rayithi. Zinayo iingxakanana ezinayo ngoba umzekelo, kubakho ezi zangoku umntu azifota ngoku, athathe iividiyo zazo ngoku. Zingabayingxaki ke ingakumbi ngoba kaloku umntu ubukelwe ngabantu abanintsi. Njengoko ubukelwe ngabantu abaninji nje bangakhona abafuna ukwenza umonzakalo, bafuna ukwenza umonakalo nabafuna ukukwenza umonakalo ezimpilweni zabantwana nakuwe wena mntu uzoba usenza yonke loo nto. So inabo ubungozi obuthile ngoba ayikuniki olaa khuseleko ngoba ukuba uphi uyaziwa, ukuba uphi. Izinto zakho ozenzayo uyaziwa ngamaxesha onke.